Kwimisebenzi enjengalena ndicinga uba abaqeshi into, into abangaqale bayiqaphele kuqala kukuba baqinisekise ukuba abantu aba basebenzayo banazo izikhuseli zokuba bavale iimpumlo nemilomo, ukwenzela bangachaphazeki zizifo eziye zifumaneke kwithuli, ingakumbi xa ngaba abantu besebenza koomayini uthuli lunintsi. Ingaske kuqinisekiswe into yokubana izikhuseli zomlomo nempumlo zikhona kwaye zikhona nezikhuseli abazifakayo apha ezandleni endingatsho ndithi zii-gloves ngokwelwimi lasemzini. Andazi nokuba ndiwuphendule kakuhle na lo mbuzo.

Yenkamnkam iyabanceda abantu abadala ukuba bakwazi ukuzimela njengoko bengasakwazi ukusebenza kuba amathambo ngoku awasafani nakuqala nangokuya babesebatsha besakhula. Iyakwazi ubanceda ibafikise kwiindawo zokhathalelo lwempilo, iyakwazi ubanceda bakwazi ukufezekisa izidingo zabo. Ibanceda kakhulu imali yenkamnkam, ibanceda kakhulu abantu abadala kuba bona abasakwazi ukuzisebenzela. Urhulumente wenza inkxaso enkulu kakhulu.

Njengatitshala ndingacebisa ndithi kubafundi bam, bafundi into ebalulekileyo okokuqala umntu mahloniphe omnye umntu and umntu makahloniphe yena isiqu sakhe kuqala ukwenzela uba akwazi uhlonipha omnye umntu. Nditsho ndithi kulona ukhulelweyo ndithi makazithembe, angoyiki, angahoyi ukuba abantu bathetha ntoni ngaye. Ndibafundise ukuba into ebalulekileyo apha ebomini awusoze ube yinto ukuba awuzukwazi umhlonipha omnye umntu, kuba ukuze ukwazi uncedakala okanye ukwazi ukuya phambili uphumelele kumele umntu ngamnye emdala emncinci umhloniphe.

Ndicinga uba mna kumele senze isiNtu kuba umzali ukukhulisile engenanto, esiwa nawe evuka nawe. Kunyanzelekile ukuba xa ngaba sowunamandla ngoku usebenza abone amandla wakho, abone aluve uthando lwakho njengoko ebesenza kuwe. Ukumthatha umse endaweni yabantu abadala noko ingathi uyamlahla. Kungangcono xa uqonda ukuba uxakeke kakhulu umcelele umntu azomgcina ubane uhlawula loo mntu lowo amgcinayo, kodwa abane ekubona nawe ekhaya. Noko ndicinga uba kumele silandele isiNtu.

Hayi makhelwane, umntana wakho andiqondi ukuba uthakathiwe. Phofu akathakathwanga but kodwa ndiyafuna ukuba umthathe umse esibhedlele makhelwane kuba kukhona le nto kuthiwa sisifo soxhuzula, kuthiwa yi-epilepsy ngokwelwimi lasemzini. Ndiyacela uzukhe umthathe umntana lo ukhe umse esibhedlele makhelwane kuba yena akathakathwanga makhelwane wam.

Bantu abadala, lo ngomnye wabafundi bam. Namhlanje ndithe ndihleli naye wandixelela into yokubana ukhulelwe kodwa ke uyoyika ukunixelela akanaso isibindi sothetha nani. Uye wandicela ke mna ke njengatishala wakhe ukuba ndimxelele, ndinixelele le nto endaweni yakhe. Nanku umntana wenze impazamo njengamntana wonke, ndicela nimxolele ngoba ngoku ukhulelwe. Ndicela nimxolele bazali bam.

Into engenza ukuba abantu abadala bathandabuze ukucela unyango kukuba bona basenezaa nkolelo zakuqala zakudala zokuba babengami zibhedlele babezinyanga ngokwabo. Kuba ke babesitya ukutya, ukutya okunezakhamzimba, ukutya okwenza umntu lo omelele amalungu wakhe omzimba. Ngoku omnye umntu yena akakholelwa into yoba angabe ebanjwabanjwa ngomnye umntu ukuze abe rayithi. Abantu abadala ke abayanga nasesikolweni, kwezinye izinto abakholelwa kuzo.

Ewe, kufanelekile uba abantu abadala bakhathalelwe, baxatyisiwe luluntu kuba singaba bantu sikhoyo nje thina bantu batsha sikhona ngenxa yabantu abadala. Abantu abadala ngabona basibonisa indlela, ngabona basenza ukuba sibe ngaba bantu singabo namhlanje. Kubaluleke kakhulu uba umntu omdala axatyisiwe nokuba sele etheni na, nokuba sele ekweyiphi imeko. Umntu omdala ngoyena mntu kumele abekwe phambili apha emhlabeni.

Nokubana isini sam sithini, nokuba ndilibhinqa kodwa utata wam kumele ndimhlambe xa ngaba engasakwazi ukuzihlamba kuba ke undikhulisile ngutata wam, nam nam ebenokwazi ukundihlamba okanye ebekwazi ukundihlamba ngoku bendingumntana. Andiboni nto engathi irongo kuloo nto uba ndimhlambe. Ndingamhlamba kuba engasenawo amandla okuzihlamba. Ndingenza ndlela zonke uba ndiyamnceda kuba andinokwazi ukucela omnye umntu wangaphandle kuba yena uzawube engamzali and akazukwazi umnyamezela.

Mama, ndiyayiqonda unesithukuthezi and nathi ke singaba baloko bengekho, basoloko bengekho. Ndicinga uba mandivumelane nale nto uyicelayo, mandikuthathe ndikuse kule ndawo yabantu abadala nifike nihlale phayana. Noko phayana uzawufika ufikele kwiintanga zakho nincokole incoko evanayo, nincokole izinto ezizawuthi nonke nikwazi uzincokola kakuhle. Ndiyayiqonda isithukuthezi unaso ngoku kuba nathi sisoloko sisemisebenzini sixakekile. Akho ngxaki mama wam ndiza kuthatha ndikuse khona, nakuya phaa ngaphesheya.

Ugogo lona ndihlala naye ndiloko ndimnceda. Ndiyiqaphele loo nto leyo uba amayeza wakhe akawathathi ngexesha elifanelekileyo. Ndithe ndawube ndiyiqaphele ndathatha ifowuni ndaseta le nto kuthiwa yi-alarm, ndamxelela uba ngexesha elithile kuyanyanzeleka uba qho xa ikhala laa alarm yena ugogo ayazi uba utya amayeza wakhe kangangoko. Ndimxelele loo nto gogo qho uma ikhala laa alarm yena makatye amayeza wakhe. Uye waye eqhela ke ngoku ugogo njengoba lihamba ixesha.

Mntasekhaya kaloku mkhulule umama makahambe ayohlala nabanye abantu abadala. Kutheni ndisitsho nje? Makahambe ayohlala nabantu abadala kuba wena ungulo usoloko exakekile ngumsebenzi, nam ndingulo usoloko exakekile ngumsebenzi. Umama ngulo ungaphathekanga kakuhle empilweni yakhe. Xa ehleli nabanye abantu abadala phaa bazomane befumana uncedo, bancedakale. Olwaa ncedo balunikwayo phaa bengabantu abadala abanye abantu abadala lolu naye azolufumana. Makahambe aye khona phaa uzokwazi nawe ukwenza izinto ukhululekile, nam ndenze izinto ndikhululekile. Sizomane siyomjonga xa ehleli phaa. Xa ephaa uzohlala kakuhle ukhuselekile yonke into yakhona ilungile. Ndiyacela nomdade.